Ezinye iy'nselela engabhekana nazo iy'nselela zokuphazamiswa ngabantu ngenxa yokushaywa uvalo. Ukuze ngisizakale-ke mayelana nalezo iy'nselelo kwadingeka ukuthi ngikhulumisane, nabantu ababe khona eduze, nabathintekayo kulesi sigameko somlilo. Ngibazise ukuthi abehlise umoya and ukuthi ngibathembise futhi ukuthi isimo sizoba ngcono, nanokuthi umlilo uzophela.

Zingamema amalunga omphakathi ukuze zizokwazi ukuthi zikwazi ukuthi zihlole. Ukwenza-ke lokho ekumemeni amalunga emiphakathi, kuzodinga ukuthi bese kuba khona imibuzo ehlelwayo ehlelwa yesikolo, ezokwazi ukuthi isize isikole ukuthi sikwazi ukubona ukuthi ingabe yiziphi iy'ndlela abangay'sebenzisa ukuze baphumelele ey'nhlelweni zabo.

Inhlanzeko ibaluleke kakhulu ekuvimbeni izifo namagciwane. Ingani, ngoba amagciwane kuba lula ukuthi angene uma ngabe ethola imizimba yethu ingahlanzekile. Manje-ke kubaluleke kakhulu ukuthi ngaso sonke isikhathi sihlale la sihlanzekile, futhi nokubaluleka kokugezwa kwezandla ngaso sonke isikhathi uma ngabe uqeda ukuy'sebenzisa. Kubaluleke kakhulu ngoba esikhathini esiningi sisebenzisa izandla uma sidla. Manje-ke lokho-ke kwenza ukuthi-ke kube lula ukuthi amagciwane agcine engena ngaphakathi emizimbeni yethu ngoba izandla ziyingxenye yemizimba yethu evelele kakhulu emagciwaneni.

Iy'mfundo la ezatholakala kule simo esasibhekane naso, ukuthi sifanele ukuthi siy'lungiselele silungiselele zonke izimo, noma singakabhekani nazo. Ikakhulukazi izimo ezifana nokuhamba kukagesi. Kubalulekile kakhulu ukuthi njengebhizinisi sizilungiselele singakabhekani nazo ngoba uma kwenzeka ukuthi sibhekana nazo singazilungiselelanga zingaba nomthelela ongekho muhle emabhizinisini ethu.

Ukwelapha la umkhuhlane nge-steam, esikhathini esiningi kuyasiza kakhulu ukwehlisa izinga lomkhuhlane, kanti futhi esikhathini esiningi umkhuhlane uyaye uvimbeke usaqala uma ngabe uzelapha nge-steam.

Ngicabanga ukuthi iy'kole zikubeka ngendlela okuyiyo ukukhuthazwa kwezempilo nokufundisa kwezempilo, ngoba zikhona iy'nhlelo ezimayelana nokufundisa ezempilo ey'kolweni. So, ngicabanga ukuthi ngalokho bakubeka kahle, ngingathi kuyakhuthaza kolwazi lwezempilo bakuqhuba kahle.

Ngingamukhuthaza ngokumazisa ukuthi lezi nhlungu azizwayo zizodlula, nanokuthi ngimazise futhi ukuthi ziyinhlungu zesikhashana, nanokuthi futhi ngimazise ukuthi asebenzise kanjani imithi azokunikeza yona.

Ngicabanga ukuthi kuzodingeka iy'nsiza. Iy'nsiza ey'zokwenza ukuthi kube lula ukuthi abafundi kanye nothisha bakwazi ukuthi bafundisane nezempilo, nanokuthi-ke ziyadingeka iy'nsiza zezempilo ey'kolweni ey'hlukahlukile ukuze iy'kole zikwazi ukuthi, ezikwazi ukwamukela lonke uhlobo lwabafundi. Okubalelwa kulo nohlobo lwabafundi abakhubazekile. Kahle kahle zonke iy'kole kwamele zikwazi ukuthi zamukele abafundi abahluka hlukile.

Bangamkhuthaza ngokumazisa ukuthi bakhona abanye abantu abaphila nale sifo, nanokuthi bamazisa futhi ukuthi zikhona iy'ndlela zokwenza ukuthi le sifo sehle, noma iy'ndlela zokwenza ukuthi le sifo sidambiswe kancane. Nanokuthi bamazise ukuthi kuyaphileka nale sifo. Ngicabanga ukuthi lokho, kungamsiza kakhulu ukuthi agcine evumile ukuyohlolwa.

Ezinye iy'ndlela esingay'sebenzisa ukuze abantu abakhubazekile bathole imithi yokugoma, ukuthi kube khona uhlelo lokuvakashela abantu abakhubazekile emakhaya. Lapho khona bazohanjiselwa khona imithi yokugoma.

Iy'ngozi zey'moto ezenzakala emgwaqeni, iy'ngozi zokulimala emsebenzini. Mhlampe uthelwe amakhemikhali kanjalo. Lo bungozi-ke bokulahlekelwa umqondo mhlampe ngemuva kokubandakanyeka engozini mhlampe yemoto kuningi nje la. Lo bunye ubungozi obuhambisana nokucishwa komlilo. Kungenzeka-ke uma ngabe ungenalo ulwazi, lolo lokuthi umlilo ucishwa kanjani uma usumningi kakhulu. Mase kuba khona ubungozi bokuthi sithole sesisha thina singanalwazi.

Iy'nsiza la engicabanga ukuthi zingasebenza ukwenza ukuthi alulame umuntu siqu la ekukhulunywa ngaye, engenza ukuthi ngimtholele usizo ey'ndaweni la abantu khona abanenkinga ye'ydakamizwa abafike basizakale khona. Indlela elula eyokuthi asheshe alulame ukuthi ayiswe ey'ndaweni ey'fana nalezo la kusetshenzwa khona ngabantu abafuna ukuyekela Ukusebenzisa kwey'dakamizwa ngendlela ekungasiyo kanye nophuzo oludakwayo.

Ukusebenzisana ney'khungo zemfundo zisiza kakhulu ekuthenini izicishi mlilo zithole ukuqeqeshwa, nanokuthi zikwazi ukuthi ziziqeqeshe zona njalo ukuze zilondoloze amakhono azo.

Kulula kulula kulula esikhathini samanje ukuthi sithole ulwazi mayelana nezinto eziningi esidinga ukuthola ulwazi ngazo. Indlela elula engingayisebenzisa ukuthi-ke kumakhalekhukhwini wami bese ngingene yami. Yilapho-ke engizobe sengiyashesha-ke mayelana nalolu daba esikhuluma ngalo la. Nanoma enye indlela ey'nkundleni zokuxhumana la engingafika khona ngifake umbuzo enkundleni, bese kuba khona-ke abanolwazi abangasheshe bafake iy'mpendulo bese ngiyasizakala kanjalo.

Ukusetshenziswa kwemishini ekhiqiza ugesi, phecelezi amajanareytha. Ngicabanga ukuthi uma sinaleyo mishile, akuyenzi ukuthi kube lula ukuthi sikwazi ukuthi siqhubeke sisebenzela nanoma ugesi ungekho.

Zikhona-ke iy'khungo noma ngathi iy'ndawo zikahulumeni la okuhlala khona abantu asebekhulile, kukhona futhi nabahlengikazi ababanakekelayo. Ngicabanga ukuthi lezi ndlela ezikhona ey'setshenziswayo.